Batjha ba rona matsatsing ana ha ba sa rata ho bapala, hobane mabala ao ho bapallwang ho ona matsatsing ana ha a loka ebile ha a hantle hore ba ka kgona ho bapala moo, ba ka tswa dikotsi. Ntho e ka etsang hore batjha ba matsatsing ana ba thahaselle hore ba bapale ke hore ho etsuwe mabala a matle, e leng hore a maemong a matle hore ba ka kgona ho bapala. Haholoholo ntho e bakang hore batjha ba ska bapala ke nthwenana ya tshebetso ya mohala wa thekeng e seng e le ona o so na le marangrang, e leng hore a ba etsa hore ba se ke ba hlotse ba bapala. Ha ho ka hwa tlosa dintho tse tshwanang le marangrang, difonofono ba ka kgona hore ba nne ba kgutlele mekgweng ya bona ya kgale ya hore ba kgone ho bapala.

Diaparo tsa bolo di bontshahatsa ha motho a lo bapala lebaleng la dipapadi hore o tlo bapala bolo, ebile di kgona le ho etsa motho hore a bapale ha monate. Bolo e ka thusa haholo hobane ha ho tlo fela fela e ka kgona hore e etse mosebetsi, o iphumane o tsamaya fatshe ebile e kenya tjhelete ka lapeng. Dintho tse hlokahalang hore o bapale bolo, o hloka dieta tsa bolo e leng box, o hloke dikausu tsa bolo, o hloke borikgwe ba bolo le skipa sa bolo. O hloka hape le bolo hore o bapale, o itukisetse ho bapala papadi ya bolo.

Ho na le di-app tsa ho ikwetlisa tse kgonang ho o fa moputso wa dintlha, karete ya dimpho kapa tjhelete, ka ho tseba mehato ya hao le ho nka karolo tlhodisanong ya ho ikwetlisa.

Tjhe, bonneteng ha ka ba ka etsa setswalle le dibapadi tseo ne re bapala le tsona. Dipapadi ka seng e mong le mong o ne a ena le setswalle sa hae ka thoko. Rona ne re kopana fela ka nako ya ho ikwetlisa le nako ya ho bapala kapa ho ya di tlhodisanong feela. Empa ha ke ile sekolong se bohareng, ke ile ka etsa setswalle le e mong e ne re binela mmino le yena. Setswalle sa rona sa hola ho fitlhella thutong e kgolo, empa ka mora dithuto tsa rona, ya ba setswalle sa rona se a fela.